Izingoma zidlala indima ebalulekile ekulolongeni ubunjalo, ubunjalo bamasiko, ngokuba indlela yokudlulisa izindaba, imizwa nemibono yomphakathi.

Ngifuna ingoma edala isimo sokuzindla nokuzwa ubuhlungu obujulile endaweni ethule, njengendawo yokukhumbula. Uhlobo lwayo kufanele lube i-ballad-i ethinta inhliziyo, enepiyano ethambile, namazwi acwebile, acashile ukuze ifaneleke kahle imizwa yifilimu.

Abagqugquzeli bazulazula enkingeni yomthetho wempahla yengqondo ngokucophelela ekuqinisekiseni ukuthi banalayisensi noma imvumo yokuqukethwe abakusebenzisa, futhi bazama ukuvikela amalungelo abo ngokubeka imithetho ecacile yokusebenzisa nokuqinisekisa ubunikazi bokuqukethwe babo.

Singasebenzisa izinhlelo zokusebenza ezisebenzisa offline noma ezibeka imiyalezo lapho kunokuxhumana okukhona, futhi sihlele ukuhlela izingcingo nezithunya ngesikhathi lapho i-inthanethi itholakala kalula, ukuze sinciphise izinkinga zokuxhumana.

Ubuchwepheshe obusafufusa buzoshintsha kakhulu imibono yomculo ngokwenza kubelule, kubelula ukudala nokusabalalisa umculo, kuvimbele izithiyo zokuqamba futhi kuvule amathuba amasha okuxuka izitayela zomculo.

Ukudalulwa kwama-deal-i nokuxhumana okubalulekile kuzokwenza imibono yezokukhangisa ibe sobala futhi ithembeke kakhulu, okungakhuphula ukwethenjwa kwabathengi.

Abagqugquzeli benkundla yezokuxhumana basiza ekusabalaliseni ulwazi ngokushesha nangokubanzi, benza izindaba zifinyelele kube bantu abaningi. Kodwa lokhu kungaholela nasekudluliseni ulwazi ungelona iqiniso noma olubi ngokushesha.

Izingoma zoqobo zivame ukuba nemifutho nemqondo wokuqala, kanti izingoma zekhava zivame uhlanganisa izitayela zomculo owenza ikhava, sivuselele ingoma ngamagama amasha noma umsindo ohlukile.

Ngizobuza umgqugquzeli ukuthi yiziphi izimiso zakhe ezisemqoka ukuthi, usebenzisa kanjani inkundla yakhe, ukuziphatha kahle nokuthi uyakwamukela yini ukubophezela ekukhuthazeni imikhiqizo ngendlela efanele.

Izinkundla zokusakaza umculo zingasebenzisana nezinhlangano zomculo zasendaweni, abagqugquzeli bemicimbi, namalebula okurekhoda, ngokukhuthaza abaculi bendawo ukuhlela imicimbi yokwethulwa komculo, nokwabelana ngolwazi ukuze kuzuze wonke umuntu.

Umcimbi ungakanywa ube nezitayela zomculo ezahlukahlukene zendawo ukuze uhehe izilaleli ezahlukene, kufake nezindawo zokudlela nezobuciko bendawo, imisebenzi yokuzijabulisa yabantu bonke, kanye nezinkundla zokuxhumana ezisebenzisayo ukukhuthaza umcimbi.

Ubhut'wami kumele adale uhlu lwezingoma ngokukhetha izingoma ezine, umculo osheshayo, nezikhuthazayo, ezifana ne-pop, hip hop noma i-electronic dance music, ngoba lezi zinikeza amandla nezinga lokushesha elikhuthaza ukuqhubeka nokugijima.

Abagqugquzeli benkundla yezokuxhumana kufanele beqaphele umehluko wemithetho yamazwe ngamazwe, balandele imithetho yendawo lapho abesenenzi, abasebenzisa babo bekhona, futhi behambisane nemigoma, nemigomo yenkundla ukuze bagweme izinkinga zomthetho.